Seshweshwe ke seaparo se nang le serithi, se nang le tlhompho, Basotho ebile ba nyadisa ka sona. Mosadi ha apere seshweshwe o ya tshwanelwa, mme o ya hlompheha. E ba motho hara batho, e ba mosadi hara bosadi. Seshweshwe se tlisa lesedi le botle bo tshwanehelang ka tsela e kgethang, e makatsang haholo basading.

Nna bophelo bo jwalo ha ke bo rate. Ke ithatela bophelo bo thotseng ba moo tlhaho le dinonyana di llang teng, moo ho senang lerata, moo ho seng ho petetsane, moo e leng hore ke metseng, bohle rea phedisana. Ho dula ka hare ho toropo, o potupotuwe ke mabenkele, ho na le hore o ka o etsisa di qeto tse sa lokang tsa bophelo. Mme motho o hloleha le ke ho ja dijo tse hlwekileng hantle, o hloleha le ko ho ba le moo o ka ba le ditsha ho etsa a dirapa, le moo e le horeng o ka phodisa hlooho teng. Bophelo boo, ha ke bo thabele hohang, ke thabela ho dula moo ho phodileng.

Meetlo e batla e fapane, empa moetlo o ananelang basadi bohle ke lebollo mme le bo ntate bana le la bona, lebollo.

Ke nahana hore batho ba rona nakong ya jwale ba lahlile setso, ba susumetswa ke hore ba phela mehleng ya kajeno. Mme ha ho se ka etsahalang le ha ba sa latele meetlo kapa maseko ka nepo. Le tjhelete e itlhomme pele, batho ha ba sa latela ka moo dintho di etswang ka teng, ka lebaka la hore ba susumetswa ke ho batla ho bona ba entse tjhelete ka pele empa ba sa sebetsa mesebetsi ya bona ka nepo.

Bana ba etsetswe moetlo, ke bona e le ntho e lokileng ho bileng e lokela ho tswelapele, hoba re phela lefatsheng leo maphelo a bana a lahlehang ha ba hola, ba kopa-kopana. Mme ha ba fihla ho bo nkadingala, mathata a ntsa ba kgutlisetsa morao setsong seo re bolelang hore mehla e fetohile le ha re sa se etse, ha ho na mabaka. Empa mathata a hlaha motho a sa le moholo, e be ba baholo ba se ba ile. Taba ya hore bana ha ba hlaha ba ananelwe ka moetlo ya bona ka o fapana, ke taba e lokileng ho qoba mathata a tla hlaya ngwana ha sa hodile mme batho ba baholo le bona se ba se ba le siko, meetlo e sa tsejwe hantle. Nako ha e le teng batho batsho, ha re bolokeng nalane ya rona le meetlo ya rona re e hlomphe.

Malome, ka ha e le moo e le nna ngwana a setseng a le mong feela, ntate a se a re sile. Na ke tlo apeswa thapo, ke tlameha ho kgutlela mosebetsing kamora beke? E be teng thapo yona ke tlo e apara nako e kae?